Ewe, abazali kuba bona ngexesha labo khabayifumane, khabalifumane ithuba lokuba bafundiswe isiNgesi ngoku ihlobo thina esifundiswe ngalo sifundiswe kwixesha langoku leteknoloji apho khona zonke izinto zikhona. Sinazo neemfonomfono, siyakwazi ukusetsha amagama esingawaqondiyo onlayini, loo nto leyo yenza abazali bacinge uba indlela thina esinokufumana ngayo imisebenzi iphezulu kakhulu ngenxa yeengqondo esinazo ngoku ezikhawulezileyo. Kodwa umntwana kubalulekile asazi isiXhosa, azazi imvelaphi yakhe, akwazi ukuzazi ungubani, uvela phi. IsiXhosa sibaluleke kakhulu, yiyo le nto umntwana kungafunekanga avele seqaliswa kwisiNgesi, kwizikolo zesiNgesi. Kubalulekile ukukhula kwakhe aqale kwizikolo zesiXhosa, abuye ke ngoku wakukhula aye nakwezesiNgesi ukwazi ukubhalansisa ubomi bomntwana.

Ndiyayiqonda khona, le misitho , le misitho iyawukundibetha kakhulu ngokukhokha apha emalini. Kodwa mna ndingawenza lo msitho kuba ndifuna ukwanelisa isithandwa sam njengoko ndandisithembile ukuba umtshato wam uzawuba sisibhengebhenge somtshato omkhulu apho khona azawurhuqa ngesinxibo sakhe esimhlophe phantsi kwi-white wedding. Ngoku ndiyakuncama ubhatala kuba isifezekiso sam siya kuphumeleleka naye unkosikazi wam naye ancume avuye, nabazali bam njengoba be-proud ngam.

Ukubonakalisa intlonipho nokuswela, ukuqinisekisa nobudlelwane. Kumyeni ocela intombi ukulobola luphawu lwentlonipho nokubona ixabiso lentsapho yentombi. Ukubhatala ilobola kuqinisekisa ukuba iyalelwe intlonipho kubazali abo badala kunye nemveli yomtshato. Ukwakha ubuhlobo neentsapho yoomakoti. Ukulobola akulungisi nje isiko kodwa kuxhasa ukudityaniswa kweenkcubeko kunye nokwakhiwa kobudlelwane phakathi kweentsapho zombini. Ukuyeka intombi kwiintsapho ngendlela emiselweyo. Ezinye iintsapho zibona ilobola njengendlela ezukunika intombi kwiintsapho entsha njengokutshintshela ubudlelwane obutsha ngokusemthethweni. Ukuxhasa iintsapho ngendlela yezemali, ibalulekile nayo loo nto.

Yho, hayi ke kunzima ukukhwela isithuthi zasezilalini! Umzekelo iveni, apho khona izobe iqale ijikelele zonke iilali ezilapha kwesi sixeko sam kuba ngelinge lokuthi ikhangela abantu, ingahambi ingekagcwali ukuyofika etawuni. Ndizawubetheka ke apho, ndibethe ke emva kangangoko ndide ndiyofika edolophini ndinaloo mqolo ubuhlungu kuba asikhwele kamandi phaa. Kuyenzeka nokuba sidibane sixinane kuba oonotekisi bafuna imoto iphume igcwele uyokufika etawuni ngeenzame zokuba imali idibane, ngoku akubikho mnandi kakhulu. Yiloo nto ndifuna ukuzoba neyam imoto.

Mna mna ndicinga ukuba amakrwala afuna ukufundiswa kakhulu ngexesha besesentabeni, bayazi ukuba le nto yabo yofika bathi xa sebebuyile ngaphaa entabeni sebe hleli apha bengamadoda apheleleyo, ufike bekrwembakrwembana ngezinto ezingenamsebenzi, bayazi ukuba loo nto leyo ayisi mntu ndawo. Krwala nekrwala lizawuthi xa luyiqonde libuye ngaphaa entabeni lazi ngokwaneleyo ukuba lifuna uphephisa ubomi balo, lingazibandakanyi neembumba abangayaziyo apho loo nto ithethwa khona, kuthethwa ngantoni kuba ikrwala laya kanye ebuhlanti. Aliphinde, liphinde .

Laa nto iyancedisa kakhulu. Umzekelo xa sidibana singabasebenzi kwikhontrak ethile, sisebenza nabemi bengaphandle njengommi waseSouth Africa, iyancedisa loo nto nabo ukuba bakwazi ukufunda ngamasiko wethu babone indlela esiqhuba ngayo kwaXhosa. Nathi siya kufunda kwizinto abazenzayo, ngehlobo abanxiba ngalo, ukutya abakutyayo ukuze singakwazi ubabhekelisa or sibabekele sibazi ukuba nabo zii-Africans, sisonke. Okanye kunokwenzeka ngummi ovela ngaphandle kwelinye ilizwe, uwela ulwandle, nabo banako ukuthi bakwazi ukufunda ngeendlela zonke iintlobo esiqhuba ngalo eMzantsi Afrika ukuzokwazi sibe ngabantu abanye singacalucalulani.

Le nto yenza ukuba ulutsha, ukutya kwesiNtu bangakuxabisi kwaye abakuthatheli ntweni. Into yokutya ukutya okufana ne-fast food ikwenza uba umntu achaneke ngokwasemzimbeni, umntu sizimele isiqu sakhe kuba iyakhuphalisa laa nto, iyawumosha umzimba lowo womntu nje ezimele. Kodwa xa sinokuthelekisa ukutya kwesiNtu, kukutya kwesiXhosa ukutya okunee-vitamins, ukutya , kukutya okubaluleke kakhulu emzimbeni womntu. Kunokuba umntu azazi ukuba ungubani, imvelaphi yakhe, usuka phi, ukhuliswe ngantoni. Thina sahluke kakhulu kunabantu bakuqala kuba bona babeyazi ukuba imifuno kukutya ukubala, umqa needubhayi nemingqusho. Abantu bangoku abazifuni oko kutya okunjalo, loo nto iyenza uba babhekelisane nenkcubeko yabo.